Izihloko endingathetha ngazo ukuba ndinganeyam inkqubo kunomathotholo zingafana nokuba ijim okanye ukuzivocavoca, ukubaluleka kozivocavoca noncedo lokwakhamzimba walo. Ndingathetha ngokususwa kwabantu kwiindawo zotywala kubekho into abakwazi uyenza apha ekuhlaleni, njengokulima okanye kudlalwe iibhola okanye ii-netball lulutsha.

Kukho umntana ebefunda emabangeni wakhe aphezulu kuTikTok oye wavela ingumntana noko onomzimba kuneentanga zakhe. Uye waxhatshazwa ngokonxibelelwano, uxhatshazwe ngabantu abadala waxhatshazwa nazintanga zakhe. Loo mntana uphele ezibulala, ebengcwatywa kule veki iphelileyo.

Lonwabo's Fat Cakes, yizani nonke nizofumana amagwinya ashushu alafulafu ekoneni egqitha kwaBoxer. Ndihleli ke apho maxesha onke. Xa usiya emsebenzini, xa ukwi-lunch yakho naxa uphuma emsebenzini ugoduka, thengela abantwana amagwinya. Ndawuhlala ndikhona eshushu kwaye esakulindile.

Ukuthumela umyalezo kwezi epu kungamaxabiso aphantsi kanti ke ukutsalela umntu umnxeba kuthatha imali eninzi kwaye xa uthetha uthi gqaba gqaba nje. Kodwa xa ubhala umyalezo ubhala yonke into ofuneka ayivile laa mntu naye abe nokuqonda.

Abantu abaye kwiikliniki okanye izibhedlele bayayifumana yona iWi-Fi ngoba iikliniki nezibhedlele zineWi-Fi. Loo nto ithetha ukuba basebenzisa iWi-Fi mahala.

Ootishala babekwazi ukuthumelela abantwana besikolo imiyalezo babaxelele ukuba funeka kwenzeke njani okanye benze ntoni. Loo nto ibisenza uba abantwana bakwazi ukubuza imibuzo kuloo myalezo kukho nabanye abaphendulekayo. Mhlawumbi omnye ebesoyika ubuza lo mbuzo kodwa kuba ubuzwe ngomnye naye ebefumana ulwazi.

Uba umntu angakwazi ukufikelela kwezinye iiephu kwiWi-Fi yoluntu yinto elungileyo ngoba loo Wi-Fi yenzelwe ukuba umntu akwazi ukufunda. Mhlawumbi xa enomsebenzi wesikolo akwazi ukuyisebenzisa ukuba ancedise enze umsebenzi wesikolo, kodwa uba angakwazi ukungena kwiiephu ezifana nooYouTube uzobukela ezinye izinto. Ngelinye ixesha ngabantwana abancinane aba bangena kwezo ephu babone izinto ezimasikizi.

Umntwana ontlontwayo kumajelo okuncokola funeka eqondile ukuba abantu abantlonta abantu kuloo majelo okuncokola nje nasekuhlaleni jikelele ngabantu abangazithandiyo nabantu abangazithembiyo abakhuphela intlungu yabo kwabanye abantu. Umntana makayazi into yokuba akukho nto imbi athe wayenza kodwa laa mntu unentlungu edinga uncedo.

phakathi kukaFacebook noInstagram kukuba uInstagram yena ufaka iifoto zakho kubekho abalandeli bakho abazawuncokola ke kwezo foto bekuncoma okanye bencoma into oyityayo okanye bencoma indawo okuyo. KuFacebook uyakwazi uyenza loo nto ngaphezu koko ubhale nemiyalezo, ukwazi ukuthetha into oyiva ngaphakathi mhlawumbi omnye umntu akwazi naye ukuphendulana nawe.

Xesha likacimicimi wombane kucima kwa nto kucima kwa Wi-Fi leyo. Kodwa ngenxa yokuba thina sine-inverter ndancedakala kakhulu ukuba kuyakwazi noko ukuba kungancimi zinto, sikwazi nokufaka iWi-Fi le ihlale isebenza nomsebenzi wam uqhubekeke.

Kufuneke ndifake umsebenzi wesikolo, ndabaleka ukuya ekliniki ngoba kwakufuneke ndisebenzise iWi-Fi. Ingxaki endadibana nayo kukuba na iWi-Fi ithatha kade xa kungene abantu abanintsi ngexesha elilodwa. Kwafuneka ndisuke apho ndiye kwenye indawo ezivenkileni apho nakhona ikhona iWi-Fi kwenye indawo yokutyela, ndancedakala ndakwazi ukuwufaka umsebenzi wesikolo.